Umsebenzi wokuqhuba ilori ethutha imithwalo enzima phakathi kwamaphondo aseMzantsi Afrika inokuba uhlala njengomqhubi usendleleni exesheni elinintsi kuba uqhuba amabanga amade phakathi kwala maphondo aseMzantsi Afrika, ube uthwele futhi imithwalo esindayo kule lori oyiqhubayo. Ixesha elinintsi njengomqhubi ulichitha usendleleni libe lincinci ixesha nosapho lwakho.

Xa kubhatalwa ii-toll gates nxa sihamba umgama omde ndiye ndingavakalelwa kakhulu kuba ezi ndlela siqhuba kuzo zigcinwa kwa yiyo le mali esibhatalwayo kwi-toll gates nxa sihambayo umgama omde.

Ukusebenzisa iteksi kuye kwadlala .

Xa ndinoba yinxalenye yombutho weeteksi utshintsho endingalenza zii-system zendlela abantu ababhatala ngayo eziteksini. Ndingazama ukuzitshintsha uba, ukuba zibe lula futhi zifikelele kuwo wonke umntu osebenzisa iitekisi.

Ndiyacingela ukuba into enoba iyoyikisa abantu ngokukhwela inqwelomoya yile nto yokuba bayibone ibhabha phaa phezulu emafini. Mhlawumbi banoloyiko loba ingaze iwe nabo bephakathi nxa benoze bathi bayikhwele inqwelomoya.

Xa ndikhokhela iqela elisuka phesheya labakhenkethi abakhenkethileyo kufuneka ndiqinisekise ukuba xa sisiya elokishini sendibalungiselele iindawo endizawuthi ndibase kuzo. Futhi ndilungise nokhuseleko, i-security esizohamba nayo, igade abakhenkethi xa sihambayo elokishini ukuba sibakhusele kubundlobongela esiye sive ngabo.

Ukuba ndingekakhenketheli kwamanye amazwe ndabona indlela ezohlukileyo ezisetyenziswayo kwezothutho eziteksini, andiqondi uba apha eMzantsi Afrika ikhona noko into embi eyenzekayo eziteksini. Ndiyacingela uba noko iiteksi zaseMzantsi Afrika zisebenza kakuhle futhi ziyabafikisa abakhweli eendaweni abafuna, abaya kuzo.

Ngamaxesha eeholide ziye zigcwale kakhulu iindlela zaseMzantsi Afrika, abantu bahla benyuka besiya kwiindawo zabo zeholide. Ndingacebisa njengoMphathiswa wezoThutho ukuba abantu nxa benawo amandla bangasebenzisa iinqwelomoya ukuba bafike kwiindawo zabo zeholide, ikuba indlela ziye zigcwale kakhulu futhi kube neengozi.

Mhlobo wam, sukukoyika ukukhwela inqwelomoya. Ayivakali nokuba usemoyeni nxa sowuyikhwele ukuyo phakathi naxa ihamba. Ubona nje qha xa ujonga ngaphandle kwifestire uba hayi uhamba emoyeni. Kodwa ngaphandle koko uyaqinisekeka uba akunabungozi obuyaze bukwehlele kwinqwelomoya.

Njengomkhweli wenqwelomoya noko izikhululi zalapha kwelethu loMzantsi Afrika azinazingxaki ezininzi namagingxigingxi xa unohambo lwenqwelomoya.

Iindlela ezingagangathekanga zichaphazela abaqhubi kuba iimoto ziye zihambe kula magingxigingxi zixhikizeke xa zihamba imigama emide. Futhi kuye kudinwe nabaqhubi kukuqhuba kwezo ndlela bade badale neengozi kuba sebengasakhonsentreyithi endleleni.